Hashu vhathu vhanzhi vha shumisa netiweke ya rutha ya MTN ya data hedzinoni dzine wavha u si ngo kalelwa tshifhinga dzine nga tshikhuwa tsha zwino vhathu vha dzi vhidza uri ndi dza unlimited, dzine mutengo wa hone ndi three hundred fhedzi nga ṅwedzi.

Ndo no ḓi wana ndi tshi khou badela masheleni a paḓaho mpimo ndi tshi khou renga data. Ndi musi ndi tshi kha ḓi shumisa simu khadi kana starter park tsha vodacom, ndo renga data dza maḓuvha a sumbe nga seventhi rannda dzine data dza hone a dzi khovhedzi ḓuvha dzi songo fhela, zwine zwa sia ndi tshi kho tea u shumisa masheleni a paḓaho mpimo ngauri ndi tea u vha ndi tshi khou nwala dzi tshuṅwahaya, ndi tea u vha ndi tshi khou dzhena dzi kiḽasi dza kha inthanethe.

Data dza netiweke ya MTN dzi a farea kha vhathu vhanzhi ngauri MTN ina data dza hundred gig ya ṅwedzi ine tshiṅwe tshifhinga u nga i wana nga two hundred and fifty huṅwe tshiṅwe tshifhinga wa i wana nga three hundred. Ya dovha hafhu ya vha na rutha ya ine a i ngo vheyelwa mukano kana tshifhinga tsha uri i shuma u bva nga tshifhinga ḓe tshifhingaḓe ine vhunzhi ha vhathu vha i vhidza uri ndi unlimited nga tshi nga tsha zwino, ine ndi ya ṅwedzi heiḽani data ya rutha ya three hundred.

Hai, nṋe nga kuvhonele kwanga ndi uri muthu arali o renga data dza ṅwedzi a dzi shumisa a balelwa u dzi fhedza dzi tea u dovha dza pfukisela kha houḽa muṅwe ṅwedzi u ḓaho, ngauri zwi thusa arali muthu a sina tshelede kana masheleni a u renga data kha houḽani ṅwedzi u ḓaho.

Ndi na lunzhi ndi tshi renga data hedzo sa izwi zwa zwino zwi sa tsha vhalea uri ndi lungana mara fhedzi tshine tsha nṱuṱuwedza uri ndi renge bundle hedzo, ndi ngauri ndi dzhena kiḽasi dza kha inthanethe zwine zwa sia zwi tshi ita uri tshifhinga tshoṱhe ndi dzule ndi na data, uri ndi kone u vha kha siaṱari ḽithihi na vhaṅwe kha sia ḽa pfhunzo, tshiṅwe hafhu tshine tsha nyita or kana tshine tsha nṱuṱuwedza uri ndi dzule ndi na data, ndi uri ndi muthu ane a funesa u tevhelela zwithu zwa poḽotiki mafhungo anea a ḽifhasi a thi nyagi u salela ndi ṱoḓa u vha ndi khou ḓivha uri hu kho itea mini ḽifhasini.

Nṋe ndi funa u renga data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe, zwa data dza vhege kana dza ḓuvha data dzine nṋe nda dzi shumisa nga ḓuvha kana nga vhege dzivha dzi nnzhi zwi sia zwi tshi ita uri ndi tambise masheleni ngauri data dza vhege ndi nga dzi shumisa nga maḓuvha mavhili, ndi ngazwo ndi tshi kombetshedza u renga data dza ṅwedzi dzine dzavha dzi nnzhi.

Ḽanga ndi ḓi funela munetshedzi wa data dza MTN, data dza MTN ngori dzi ngavha dzi tshi vhidza dziṅwe dza hone dzi ngavha dzi tshi vhidza ṱhengo khulwane fhedzi dzi a dzula tshifhinga tshilapfhu. MTN ndi dovha hafhu nda i funela uri data arali dzo sala vha tshila u fana na cell c, data dza ṅwedzi wo dza sala vha kone u dzi pfukisela kha houḽani muṅwe ṅwedzi u tevhelaho na dzi shumisa na kha houḽani muṅwe ṅwedzi u tevhelaho.

Kha sia ḽa nga a huna khaedu ine nda ṱangana nayo vho tshiṅwe na tshiṅwe tshanga tshi tshimbila nga ngona musi ndi tshi khou renga data dza ṱhingothendeleki.

Ndo vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho shumisa discount musi ndi tshi kho renga data dza ṱhingothendeleki, data idzo dzo vha dzi tshi khou ita three hundred nda dzi wana nga two fifty.

Nṋe ndi renga data nga app yanga ya bannga, ndi na konṱhiraka kana ndi na thendelano na thendelano vhukati hanga na vhathu vha MTN, vhathu vha MTN nṋe ndi vhafha three handirente ṅwedzi muṅwe na muṅwe mafheleloni vhone vha mpha data dza MTN dzi songo dzi sa kaleliwa ho tshifhinga dzine a dzi kalelwa tshifhinga dzi shuma tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Nṋe ndi vhona uri ndi tshiṱori, vhatambi na muṅwali wa tshiṱori uri muṅwali wa tshiṱori u kho lingedza u ṱoḓa u bvisela khagala zwifhio kha vhathu.

Ndi nga shumisa muzika wanga u bvisela mvelele yashu khagala uri na vhana vhana vha musalauno kana vhaswa vha musalauno na murafho u ḓaho u tshi thetshelesa muzika wanga vha pfhe uri hu na zwiṅwe zwithu zwine zwa vha kwama ngomu mbiluni yavho, hu na zwiṅwe zwithu zwine vha sala vha kho guda kha houḽa muzika.

Nṋe app ine nda thoma u i tshekha ndi google kana chrome kanzhi ndi vha ndi tshi khou tsheka mutsho na uri hu kho itea mini kha ḽifhasi ḽine nda tshila khaḽo.

Nga ha nṋe ndi vhona ungari ahuna tsho shandukaho ngauri nḓila yeneiḽa ye ravha ri tshi ṱangana ngayo ri kha ḓi tangana ngayo. Tshine nyanḓadzamafhungo ya ri thusa ngatsho ndi u ri vhudza mutsho uri ḓuvha ni ḽa so kha vhupo vhufhio hu ḓovha na makole kana mvula kana ḓuvha ḽiḓo fhisa i ri thusa kha zwithu zwino tonga zwezwo.

Google ndi yone ine ya ni thusesa ngauri tshifhinga tshoṱhe i dzula i khou ntsendela mutsho uri nga tshifhinga tsha so mutsho unga tshentsha, kana unga shanduka wa ri ha rothola arali hu tshi kho fhisa ha fhisa kana ha vha na makole.

Nṋe a thi a thu u dzhia a thi a thu ḓi wana ndi tshi khou dzhia tshifhinga tsha u awela ngauri ndi nyaga u dzula ndi tshi khou ḓivha tshiṅwe na tshiṅwe, a zwi konadzei uri ndi dzule ndi sa khou ḓivha uri hu kho itea mini sa izwi ndi tshi ndi muthu ane ndi a funa u tshimbila kana u endela mashango.

Ee, yo khwinisa vhudavhidzani ngauri musalauno a si kanzhi hune nda nga to dzhia luṱingo nda founela muthu wa kha ḽiṅwe shango ndi tshi khou itela u muvhudzisa nga ha mutsho sa vhunga ndi tshi kho ṱoḓa u dalela uvho vhupo a si kanzhi. Ndi to sedza kha nyanḓadzamafhungo yanga nda vhona uri mutsho uri zwi amba zwori ndi kho tea u bva ndo lugela mutsho wa so wa phepho, mutsho wa makole, mutsho wa mvula. mutsho wa ḓuvha uri ḓuvha ḽi ḓo fhisa.

A thi linganyisa athi linganyisa tshithu tshanga ndi u tevhedzela zwine nyanḓadzamafhungo ya amba nda vhona uri ndi tshila nazwo, ndi tshimbila nazwo.

Mafhungo i ita uri nṋe ndi dzula ndi khou ḓivha uri hu kho itea mini kha ḽifhasi hone ndi mutsho ufhio ndi mutsho ḓe une nda tea u lavhelela ubva zwino u swika ndi tshi bva zwezwo ndi tshi bva nḓuni kana hune nda dzula hone u swika ndi tshi yo vhuya ndi vhe ndi khou lavhelela mutsho ḓe.

Vhunzhi havho vha vha vha tshi kho ṅwala nga zwine zwa khou itea ḽifhasini kana zwine vho ita dzi tsedzuluso vha vhona zwi tshi nga ndi zwone kana zwi zwone.

Nṋe vhupfiwa hanga ndi ḓipfha ndi muthu o takalaho sa izwi tshifhinga tshoṱhe ndi tshi ḓi shumisa nyanḓadzamafhungo yanga ine ya ndededza ya ita uri ndi ḓivhe uri hukho itea mini kha ḽifhasi mutsho wo ima nga nḓila ḓe.

Nṋe nyanḓadzamafhungo yo no vhuya ya nthusa nga uri ndi a zwi humbula tshifhingani tsha murahu ndi uri ndi tshi khou bva ndi khou ya tshikoloni havha uri ḓuvha heḽo nda ndi khou bva ndo lenga nda vha ndi songo sedza uri kha nyanḓadzamafhungo hu kho itea mini, yavha itshi kho ntsendela i tshi khou rumela mulaedza wa uri ṋamusi hu ḓovha na mvula khulwane nga hetsho tshifhinga nṋe dzi songo fara na amburela. Zwa ita uri ndi humele nnḓuni ndi yo dzhia amburela ya dovha hafhu ya ntsumbedza uri kha ḓuvha ḽa ṋamusi ḽiṅwe ḽa maḓuvha uri kha ḓuvha ḽa ṋamusi huna vhagwalabi kana hu na vhathu vhane vha kho ita mugwalabo lune dzi bada kana dzi nḓila dzo valiwa hune ra kho ya hone ri nga si kone u swika.

Nṋe u amba ngoho a thi a thu vhuya nda ḓi wana ndo nwala kana ndi tshi kho ṅwala mafhungo kana zwithu kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano, nṋe wanga mushumo ndi u shuma u tsheke ndi u sedza uri hu kho itea mini kha nyanḓadzamafhungo na asi yo ḓa na mafhungo afhiyo mutsho uri mini.